Nka mo eletsa ka hore a nwe meriana ya wa hae wa ARV ka nako. Mme a se kopa kopanye dinako tsa hae, hobane hoo ho etsa hore a fokole. A nwe moriana wa hae ka nako, ke mo thuse, ke mo hopotse ha nako ya hae e fihlile.

Ha ne ke ka aha sepetlele, ne ke tla etsa hore sepetlele sa ka se sebetse hantle ka nako. Ke hire basebetsi ba tshwanang le dinese le di-doctor tse lekaneng hore, batho ba se dule nako e telele dipetleleng le meriana e dule e le teng. Ba se sokole mme se sebetse ka dinako tsohle.

Ke hore batho ba fumantshwe mesebetsi, mesebetsi e be teng. Batho ba kgone hore ba sebetse ee, tjhelete ya grant-e le ha o ka e eketsa e keke ya ba lekana. Empa ha ba ka sebetsa mme ba kgola mokgolo o lekaneng, o ba tshwanetseng, e ba ka ntlafatsa malapa a bona.

Dithibeli peleho tsa sekgowa di test-uwe mme di hantle. Ho fapana le tsa rona tsa setso tsa setso ha di ya test-uwa. Empa di kguwa feela mane ne dihlatheng, di fuwe batho di le jwalo. Di kotsi haholo hobane ha di a pota di di dingakeng tse kgolo. Ho test-a hore di ne di hantle hore batho ba ka di sebedisa.

Ke hore ba nwe di-ARV tsa bona hantle ka nepo ka nako. Mme ba sebedise dithiba pelehi tse nepahetseng.

Taba ena e bakuwa ke hore, ha re le batho ba metse toropong. Ho baluwa batho ba dulang metse toropong ha ho ballwe batho ba mapolasing. Ke ka hoo di-clinic tsa rona le dipetlele tsa rona di fellwang ke meriana, hobane batho ba mapolasing ha ba kenyelletswe dipalopalong tsa batho ba dulang metse toropong.

Batho ba bo ntate ha ba na kgahleho e kaalo matsholong ao. E le hobane re batho ba ba nang le matla, e le batho be eleng ba na le matla, ebile ha ba na kgahleho e kaalo matsholong a ka reng ao. Hobane ke batho be eleng hore ba matlafetse bona mmeleng ya bona.

Batho ba bo mme ho bohlokwa ho bona hore ba sebedise dithiba pelehi. Ho na le dithiba pelehi tse kang tsa dipidisi tseo ba ka di nwang, kapa ba hlaba di dipeiti kgwedi le kgwedi, kapa ho na le e nngwe hape eo ho thweng ke ke implant-e. E kengwang mmeleng wa motho. E dula nakonyana selemo kapa dilemo mme wa e fetola ka mora nako .

Seo re ka se etsang ke hore feela re bue le nkgono. Re mo bontshe mabaka ao a entseng hore a qetelletse a thusa batho ba setjhaba. Re mo hopotse bohlokwa ba ho sebetsa le batho ba setjhaba.

Batjha ke batho ba ba pelo di kgutshwane. Ke ka hoo o bonang batjha ba sa rate ho hlokomela batho ba baholo. Hobane batho ba baholo ha ba qala ba tsofala, ba omana haholo mme ha ba ha ba ha ba bua ha ba nahanele maikutlo a batho ba bang. So batjha ba pelo di kgutshwane.

Eya, ha se ho le jwalo, ke hore ke tsamaye le yena ke mo ise ditsebing. Ke tsamaye le yena mme ke bue le yena, ke mo hlalosetse hore jwale ha ho so ho le tjena. Ho batla ho so batlahala ditsebi hobane o sa dula a tshwenyehile haholo ka mehla. Jwale ho so batlahala ditsebi, mme ke tla mo tsamaisa tsela ho ya ditsebing tsa tseo ka mehla yohle. Ke se mo felle pelo.

Hello sepolesa. Ke founa ke le mona lapeng ke founa ke le tsebisa ka shop-o e iketsetsang meriana e seng melaong. Ke tsebile sena ka hore ke ye mane shopong, ke re ke lo batla meriana. Mme ha ke fihla moo ke fumana hore meriana ya bona ha e melaong ebile ya nkudisa.

Ke hore feela ke nke batho ba lemetseng ke ba ise mane ne sepetlele.

Ha ho le jwalo ke tla nka motswalle enwa wa ka, ke mo ise mane sepetlele. Mme ha ke fihla moo ke fihle ke ba hlalosetse, hore motswalle wa ka ha sa nwa dipidisi tsa hae tsa di-AR _V. O se a nwa pheko ya ya setso mme ke yona e ntse mo etsa hore a se ke be a, a fola.

Hore ha qala a bua le batho ba jwalo. A ye mane marangrang kapa a etse dipatlisiso tsa hae, ho tseba hore ana bahloki ba batho ba na na na . Business ya bona e netefetse, ha ho se jwalo. A founele sepolesa.

Monyetla wa kgwebo ha ho le jwalo o mo ngata hobane ke tla kgona hore ke rekise dijo. Ke rekise le ntho tse matlafatsang mmele tse tshwanang le bo di diapole bo dipanana. Hore batho ha ntse ba le mane sepetlele ne ba je.

Ke tseba lefu la kankere e le lefu le sa foleng ebile le se le se nang pheko. Le ya o ja, le o ja haholo ene le o ja ho tswa ka hare. Mme ha se le o jele haholo, o tlameha hore o kgaole ditho tse ding tsa mmele wa hao. Mme lefu la kankere ha lena pheko.

Ke hore di-clinic-ing moo batho ha ba tshwarwe hantle. Mme mang le mang o iketsetsa boithatelo ha le mo di-clinic-ing tsa ho rera lelapa, mme batho ha ba tshwarwe ka ho tshwana.

Tjhe, ha ke bone e le ntho e hantle ya ho ruta bana ka thobalano hohang. Hobane ha o qala o ruta ngwana ka thobalano. Le ha feela a soka a e etsa ore a e etse hore ke e nepahetseng kapa ke e sa nepahalang. Nna ha ke bone ho ho nepahetse ho ruta bana ka thobalano dikolong tsa bo rona.

Ke tlare ha ke fihla moo ntlwaneng eo moo ho rekiswang meriana ya setso. Ke fihle ke batle ditokomane tsa bona tse felletseng. Ha ba se na ditokomane tse felletseng, nkekebe ka reka ebile ke tla lo eletsa batho ba bang hore ba seye mono. Batho bao ba se na ditokomane tse felletseng tse ngodisitsweng.

Maloma ho bohlokwa hore o ye mane ne di-clinic-ing kapa dikantorong tsa tlalafalo. O lo itekola hore na a na o sa phetse hantle hobane matshwao a hao a bontsha e le ya motho a sa phelang hantle. Mme ke kopa hore o ye mane clinic-ing o lo itekola kapa ke tla tsamaya le wena ho ya clinic-ing .

Tsela ya hore re hlokomele batho ba tsofetseng ke hore re dule re na le bona ka nako tsohle. Mme haebaneng o le motho ya sebetsang, o tla batla motho o mong a tla tla a hlokomela nkgono kapa ntatemoholo wa hao. Ha ho sa kgonahale, o mo ise mane ne mo batho ba tsofetseng ba dulang teng lehaeng la maqheku.

Lefu la COVID-19 le ka o tshwara ka tsela ya hore o dule le motho a nang le lefu leo, a sa kenya mask-e. Mme ha ka hohlela a le pela hao mathe kapa dikgohlela tseo a di ntshang di ka kgona ho tshwaetsa. Mme le ha o ka hema moya moya oo a ho hemang, hwa kgonahala hore o tshwarwe ke lefu lena la COVID-19 kapa wa ka tsamaya ditseleng o sa kenya mask-e wa kgonahala hore o tshwarwe ke lefu leo. Mme lefu leo o tla le bona ka ditshwaetso tsa teng, o tla di bona ka ho tshwarwa ke sefuba se sa foleng, le hore o ba ne le mahloko a mangata ka difubeng.